Ngokubona kwami umhlolokazi mumuntu wengubo akhanjwelwe ngubaba wakwakhe nofana ngubaba wangekhaya oseke azilile ngaleso sikhathi, asambethe izembatho ezimnyama. Ngelinye igama angaziwa bona mfelokazi.

Indima ekulu edlalwa babantu abadala nokuqeda ukubelethwa abentwana nofana umntwana ngekhaya, umma loyo wangekhaya nofana umma womntwana loyo nakendileko uhlatjelwa imbeleko. Imbeleko leyo uhlatjelwa ngebanga lokobana ubelethe umntwana wokuthoma, kungakho ahlatjelwa imbeleko.

Ihlanzamaseko kulokha umlobokazi enza yoke imisebenzi yekhakwakhe ngemva nokuqeda ukwenda, lokho kuphela kwemisebenzi. Imisebenzi ayenzako ifaka hlangana nokuthanyela ibala, ukupheka kanye nokuhlwengisa indlu.

Ngokwazo kwami unomcwazi mumuntu wengubo obakhona emnyanyeni lokha nakuphekelelwa isimanje sikubuyiselwa ekhabo umuntu lo usukwe obawe ukungena emaqhegwini nakufika esangweni lalapho umlobokazi abuyela khona nofana ekhabo.

Ubaba othetheko kufanele aziphethe ngendlela yobukhulu eveza ihlonipho, akasaziphathi njengesokana kwanjesi, uziphatha ngendlela ekukuthi amasokana alandelako ngemva azokuqalela kuye.

Izenzo ekufanele zibonakala kiloyo osele akhuliswa ngokwesiko kungaba kuthomba nofana ukuwela, izenzo ekufanele zibonakala kufaka hlangana nokuhlabuluka ngokwengqondo okutjho bonyana umuntu uzokucabanga ngendlela engcono nofana ekhulisiweko. Izenzo zakhona ziyatjhuguluka okutjho bonyana umuntu loyo akasebenzi izinto zobuntwana nofana ezinganatlha.

Ngesindebele umntwana omntazana usukee akhuliswa ngokwesiko nofana athonjiswe nasele amkhulu kufike esikhathini bonyana ubona amalanga nofana ubona isikhathi sakhe. Angathoma aveze ilwandle elibovu kulapho kufanele akhuliswa ngokwesiko khona.

Inongwana lithunjana elincani elitholakala emntwaneni osanda ukubelethwa nofana isana. Ithunjana leli, kufanele lisuswe. Indlela ongalisusa ngalo, kukobanyana ulibophe ngentambo nofana irhara bese ubuye ulitjhatjhe nofana ulizese ngento ebizwa bona yi-surgical spirit ukuze ingabambi nofana ingatheleleki ngamagqiwana lawo angalenza bona libole.

Umntwana osanda ukubelethwa uvela ebantwini abanye abangasi ngebomndeni nasele anesikhathi esilinganiselwa eenyangeni eentathu. Lokhu kungombana kulingwa ukumvikela ezitweni ezinengi angahlangabezana nazo njengoba yena umntwana angeze akghona ukuzilwa nofana ukuzijamela ezingamenza bonyana agule.

Abantu ababili nababizana mncayethu nofana mncayi, kusuke kubabantu ababili bengubo abendele emzini munye, bendele emadodaneni waloyo muzi. Abantu labo babizana mncayethu.

Ikghororo ngesiNdebele sirholwani. Iinkghororo nazizoke ngesiNdebele, ziinrholwani.

Isimanje lisiko lesiNdebele lokha isokana nalithathako umuntu wengubo lo olimthathako usuke abizwa bonyana simanje.

Umnqopho wokuphetha isiko lokusa abasegwabo nofana abesana entabeni nofana engomeni kukobanyana bakhule nofana bakhuliswe. Lokhu ukukhulisa kubakhulisa ngokwengcondo kubafundisa izinto indoda nofana amadoda afanele azenze begodu kubafundisa bonyana izinto zobuntwana ukungahloniphi njalo njalo, kufanele bazilise.

Ngokwazi kwami, inongwana yomntwana yomntwana uyitjheja ngokobana uyiqophise ihlale ihlanzekile ngaso soke isikhathi bonyana ingaboli. Okhunye ongakwenza kukobanyana uyizese ngento ebizwa bonyana yi-surgical spirit nekuyinto eyenza bonyana inongwana-le ihlale ihlanzekile ngaso soke isikhathi.

Izenzo ezihlathulula bona ikosi isuke isilungele isitulo sobukhosi, yikosi yaKwaDlawulale uMaphepha wesibili esuka yenza umgidingo nofana umnyanya lapho kuzunyelwa khona abomma nabobaba abalingani babo begodu ibakhele nemizi yabo njengoba ikosi le ikholelwa bonyana umuntu kufanele abe nomuntu begodu umuntu akukafaneli abhubhe ayedwa.

Ukuthiywa kwamagama nofana igama lomuntu liveza bonyana umumuntu onjani. Lokhu kanengi sikubona ngama-nickname nofana amagama wokubolekwa. La amagama asuke ahlathulule khulu bonyana umuntu lo umumuntu onjani, lokho kwenza bonyana sizwisise bonyana uphila ngendlela enjani.

Abantu abadala banomthelela omkhulu esikweni, ebuntwini bakho nofana epathweni yakho, ngesikhuwa lokhu yinto ekuthiwa yi-personality. Umthelela lo uba ngokobana basuke bakwakhe ngendlela ongayo, ngendlela okhuluma ngayo, ngendlela obona iphasi nabanye abantu ngakho.

Abomma badlala indima ekulu eburholeni bendabuko ngombana bababantu bokuthoma nofana babotitjhere bokuthoma abafundisa ilimi.

Ilimu kufanele bona litjhejwe begodu lihlonitjhwe ngombana limumatha nofana limumethe ubukghwari, isiko kanye nomlando woke wesizwe leso begodu kufanele livikelwe njengombana lizokwazi ukwabelwa kesinye isizukulwana esizako.

Ngokuya kwami akukghonakali bona umuntu abe namasiko amabili ukuya kamathathu ngesikhathi esisodwa. Lokhu kungombana kungenza bonyana abezimu bagcine bangakhambisani nofana bangazwani, okungenza bonyana umuntu agcine sele agula nofana izinto zakhe zingakhambi kuhle.

Umphohlo uphekwa ngokuthi uthathwe ufake ngepotweni, ubilisiwe, uthelwe ngamanzi ubilisiwe ngemva kwama-awara uphele uhlolwa bonyana uthambile na. Nakufike isikhathi la kutholakala bona uthambile kukula sele umphohlo uvuthwe khona.

Iye, ngiyazikhakhazisa ngesiko lami begodu ngizikhakhazisa khulu ngombana isiko lami lisuka linesithunzi esikhulu ezweni ezizweni ezinengi begodu abantu abanengi banetjisakalelo yokwazi kanengi nofana kabubanzi ngalo.

Abarholi bendabuko bavikela imvelo, khulukhulu inarha ngokobana bayisebenzisele ukutjala iinthelo ngokwahlukahlukana kwazo.

Ubukhosi nofana abadosiphambili bendabuko baqakatheke khulu eendaweni zemakhaya ngombana ngibo kanengi abaphethe amandla afana newakarhulumende. Lokhu kubapha imvumo yokobana kube ngibo abakghonako ukuthuthukisa iindawo zemakhaya.

Emndenini wekhaya abentwana abasanda ukubelethwa bamukelwe ngokobana umma oqeda nofana osanda kubeletha lo, nakumntwana wokuthoma wakhe ahlatjelwe imbeleko.

Ekukhulumeni iqiniso angikabi ukuzwa ngesambatho esibizwa bonyana yinaka.

Iphotho sisembatho esimbathwa babantu bengubo nakunomnyanya.

ngileya embathwa bomma lokha nakunomnyanya.

limbathwa msegwabo okhona asayokuwela.

Igama elithi isithimba ngiyathoma ukulizwa angazi bonyana yini.

elithi itjorholo nalo angilazi bonyana yini ngiyathoma ukulizwa.

Iporiyana sikhumba esimbathwa bobaba nofana amaqhegu asele athetheko kungaba sikhumba sembuzi somqasa nofana sekomo njalonjalo.

ziinyathelo zesikhethu ezenziwe bobamkhulu esimbathwa babantu bekhethu besiNdebele.

Ibizo lomtjhotjho angilazi bonyana yini.

yisimbi erondo embathwa maqhegu nofana abogogo esandleni sesincele nofana sokudla.

ekukhulumeni iqiniso angiwazi ngiyathoma ukulizwa igama leli.

Nofana amacici zizinto ezicwebezelako nofana ezikhanyako ezimbathwa bomma eendlebeni zombili ukuzenza bonyana babebahle irhatlha.

Yinto embathwa kanengi bomma ehloko ingeyokuhlobisa bonyana umma abemuhle.

Idzila yisimbi embathwa bomma entanyeni ukuze babebahle ngeyokuhlobisa.

Igama elithi amatshega nalo angilazi ngiyathoma ukulizwa.

Iyerhana angiyazi.

Ingejana ngicabanga bonyana yinto efakwa babantu abatjhadileko kodwana anginasiqinisekiso ngalokho.

Ingwani yinto ethwala mumuntu woke umma, iqhegwana, ugogo, ubaba, umsana, udade ehloko ukuze bazihlobise nofana bazivikele elangeni njalonjalo.

Ukukhumbula nokwazi kwami ikghororo sirholwani nofana imbilinga.

Sisembatho nofana mincamo ehlanganisiweko embathwa bomma emnyanyeni nofana nakunomnyanya.

Silwana esitholakala emmangweni nofana ehlathini eside esidweyini esirhurhuba phasi.

Angiyazi angikhumbuli imbathwa.

Akusilo igama engithoma ukulizwa kodwana ngebhadi angilazi bonyana litjho ukuthini nofana yini.

Sikhumba esimbathwa msegwabo osele ayokuwela usimbatha edinini.

Ngokuya kwami akukavumeleki bonyana abobaba bambathe isithimba ngombana leso simbathwa babantu ekuthi abakadlulisi isiko. Abobaba ngokuya kwami basembatha lokha nabalifulatheleko elimagade ahlabako kwaphela.

encani embathwa nofana esetjenziswa bomma ukumbatha umtshurhwana.

Wegama lento engingayaziko begodu engithoma ukuyizwa.